Rakgadi Dirontsho, ke ne ke na le kgahleho ya hore ke ka ya lebollong la bo mme. Jwalo ka ha o le rakgadi mme ebile o se o tswa teng moo lebollong. Ke ne ke batla ho ba le tsebo ya hore melemo ya hore o ye mo lebollong ke eng? Mme for hore o bo o re bone hore nako ya ho ya lebollong e se fihlile. Ke tlo tseba jwang hore ke lokela ho ya lebollong? Le hore na ho tlo hlokahala ke lo ingodisa kae hore ke ba tsebise batho hore ke batla ho ya lebollong moo la bo mme?

Nna ho ya ka nna ke ne ke ka rata ho phela jwalo ka ho ne ho phehiwa nakong ya kgale. Hobane motswadi e mong le mong o na tseba le ena hore ngwana e mong le mong ke ngwana hae, mme le ngwana e mong le e mong o na tseba hore motswadi e mong le e mong ke ngwanana hae. O na tseba hore ha kopa thuso a ntate a dulang motseng wa bona kapa mme a dulang motseng wa bona, a ka mo thusa. Empa ka nako ya hona jwale ho thata hore batho batho ba thusane mme ho thata hore bana ba hlomphe batswadi. Hobane dintho di fetohile hona jwale le ho thata le hore batswadi ba thuse bana ba sa ba hlompheng. Ba sa ba boneng e le batswadi ba bona, hobane bana ba hona jwale ba bona batswadi ba bone e le batswadi ba ba tswetseng feela eseng batswadi ba phelang le bone motseng.

Ho ba le dithapelo le moetlo ha ngwana a hlaha, hobane batswadi ba tla leboha Modimo hore ngwana a be teng. Ba tla leboha hore Modimo o sebeditse hore ngwana a fihle, hobane motswadi a le mmeleng o feta ntho tse nthong tse ngata motho wa mme. Ba bangata ba ba labalabela hore ngwana a se ka fihla lefatsheng, mme ba leboha mme le moetlo o etsa hore ngwana a se ka sokodisa a tsebe leseko la moo a dulang teng. A tsebe hore a tsebuwe Le ke badimo ba ba batswadi ba hae a se ka lahleha a tsebe tsela, mme le badimo ba ba mo bontshe tsela.

Nna ke bona re ba hloka hobane ba ba kgone ho thusa le bone. Ntse ba kgone ho thusa jwalo ka motho wa ntate a kgone ho thusa batho, mme ba kgona ho re okamela jwalo ka motho wa ntate a okamela. Hobane ba tsebe hore ho busa ba tsebe ho busa ke tsela ba tsebe ho buswa ka tsela e jwang. Mme ke bona ba etsa mosebetsi mosebetsi wa bona ha wa fapana ebile wa tshwana.

Nna ke bona ho le betere hore ho tswelle ho reya bana mabitso ka diketsahalo tse re etsang la ra re ha ba tswala ha re ba tswala. Hobane ke sehopotso tla be re hopola hore ngwanenwa o hlahile ntatemoholo, ntatemoholo wa hae a hlokahahala ha na a hlaha, ntatemoholo wa hae ka ha hlokahala. Jwale e tla be re hopola re e ba se hopotso ho rona sa ntatemoholo hore ha mo ha ntatemoholo a na a hlokahala ka ngwana onwa a hlaha.

Nna ke bona moetlo ona wa basadi e le betere ha ho etsuwa ke bone feela e le basadi. Hobane moetlong ena ya basadi ho tla bo etsuwa dintho tsa basadi. Mme ha o etsuwa ke bo ntate, ba tla be ba tseba dintho tse etsuwang ba se tsa tse etsuwang mo moetlong ona wa basadi wa ho feta. Nna ke bona ho le betere ha ho etsuwa ke bo mme feela bone basadi.

Nna ke bona ho le betere ha re ha re sa kgetholle ditumelo hobane batho ba na le tumelo tsa bona tse fapaneng. Mme ke bona e le betere ha re ka ba bapisa Modimo le badimo, hobane badimo le bone e ntse le bana ba Modimo. Empa feela ba ile ba ba hlokahala, jwale ke nahana ke ona manyeloi a Modimo ao ba kgonang ho isa molaetsa Modimo. O fihle o fihle ho Modimo ka pelenyana molaetsa. Ke nahana ke bone ba haufi le morena, mme ke bona hore batho ba be le tsebo e fetisisang, ba kgone ho se kgetholle Modimo le badimo ke nahana e tla rarollwa ka tsela e jwalo. Hobane batho ha ba na tsebo ho Modimo le badimo.

Eya kea se rata seaparo se sa seshweshwe, hobane se etsa Mosotho a kgabe ka bokgabane ba hae. Mme se etsa a kgabe ka bokgabane ba setso sa ye. Hobane ke seaparo se setle haholo, mme se setle haholo ha o ya meketeng ena ya setso se setle haholo.